Ekare borapolasi bontate ba borapolasi ba ka leka ho hore ka nako eo eleng hore pula ena haholo ka nako ya teng ya hore pula eny haholo, ekare ba ka leka hore dijalo, ho bane le moo ba ba ka di behang ko teng kapa ho bane le ntho e ba e ba di kwallang ka yona e kgolo ho thibela hore pula e se ka dinela le hore o se ke be hwa ba na le tshenyeho.

Ke batho ba rokang haholo batho bao sebetsang ka diaparo le ka nako eo ho batang ka yona hore ba etsetse setjhaba dijeresi tseo re tla di apara ha re se ke ra hatsela boya ba nku bo sebetsa haholo ka nako eo ho batang.

Tjhe, ho ya ka nna ha wa loka hobane haeba ditholwana tseo ke tseo re nang le tsona ka hare ho naha, naha ya rona ya Afrika Borwa tlametse ebe tsa rona tse o re di sebedisang mme tseo re di rekisang kapa tseo re di jang e seng tsa naha enngwe tseo re sa tsebeng hore di jadilwe ka tsela e feng le hore di ya kudisa na, kapa di ka etsa hore mmele ya rona e se ke ya nepahala na.

Ee, di teng dipolasi tseo ntse ba sa tshware basebetsi ba bona hantle dingata ebile ka tsela ya hore ntso na le batho ba sebetsang dipolasing nako e telele ka letsatsi ho feta nako eo behilweng hore o ruta nako e molaong e behilweng hore motho tlametse a sebetse ka yona, mme le ha o ntso ho le jwalo, ba kgodiswa tjhelete e nyane e theko tse tlase haholo, le ha ntse ba sebetsa nako e telele hape e nngwe ke hore batho bao ba sebetsa ka thata haholo mme haba kgone le ho thola phomolo.

Ke nahana hore ke ntho e ntle hobane diroboto tsena di ya thusa haholo hore ka nako eo batho ba polasi ba sa kgoneng ho sebetsa ka yona kapa ha maemo a lehodimo a sa loka diroboto tseo di ka kgona ho etsa mosebetsi oo eo batho ba sa kgoneng ho etsa ka nako eo.

Ke ho etsa hore dintho tse tshwanang le tsena di tsebiswe haholo dikolong moo bana ba kenang sekolo ka teng. Hobane technology ke moo hlokahalang ko teng, ngwana a tsebe ho tloha a le ko sekolong hore le ha a se a hodile a be se a na le tsebo ka yona. Ka hoo, ke nahana hore ha o ka etsuwa hore ho ilwe dikolong. Bana ba hlalosetse ka botlalo ka technology le hore e sebetsa jwang. Le bona batho ba baholo hobane ka nako e nngwe ya re thusa haholo mme batho ba baholo ba hotse ba sa e tsebe e sa le yo e so be teng, ho ka ba boka hono hore ekare le rona re ka ba ruta hore ba tle ba tsebe hore technology ke ka eng.

Lehlwa lena le senyetsa batho ba dipolasing haholo hobane ha lehlwa lena haholo le senya dijalo di senyetsa batho ba ditholwana haholo le diphoofolo tse ding tseo e leng horeng di dula kantle dipolasing, di senyetsa batho ba polasi leruo le tjhelete e ngata hobane ntho tse ding di qetella se di senyehile ebile se di shwele.

Ya meroho hobane ho jala meroho ke nahana hore ho bonolo ho feta dijothollo.

Ke ho lema ka hare ho jarete moo ho nang le mobu ko teng mme ba ne ba empa hanyenyane feela ba nka dijalo tse setseng tsa ditholwana kapa ntho tse ding tse jalwang ba di kenya ka hare ho mobu oo ba nne ba di nosetse ho fihlela ho ba na le ntho e holang moo.

Ke nka kgetha ho jala moroho hobane moroho o le bonolo haholo hore o jale. Ke qale ka ho hlwekisa pele moo ke tla beng ke jala ko teng. Ho etsa bonnete ba hore mobu o ke jalang ho ona o hlwekile mme o loketse hore nka jala moroho wa ka ke batle ke nke bonyane ba moroho bo ne ntse ke na le bona bo setseng ke bo kenye ka mo tlase mobu wa ka moo tlase ha mobu hanyenyane ke tshele metsi le tsona dijalo ka hare ho mobu oo.

Ho ya ka nna ke tseba tsamaiso ya polasi e le moo o ka fumanang dijalo teng bolemi leruo le diphoofolo ke moo o ka fumanang diphoofolo tse tshwanang le bo kgokgo, dipodi, dinku le tsona tse ding.